O fana ka account number ya hao, o fana ka I-D number ya hao, o fana ka aterese, bopaki ba mo o dulang, mme o fane le ka amount eo eleng hore o batla ho e ntsha.

Hore o hore o claim-e insurance ya hao, o tlametse o founele insurance cover ya hao, mme o ba tsebise. Kamora moo o submit-e police document-e, proof-u ya hore o tjhelletswe. Mme o tlo tlameha o tlatse form ya ho claim-a.

Ke o founelwa ke o tsebisa ebile keo hlalosetsa hore account ya hao ha e sa lokiswa, o tla kena mathateng ka tsela e latelang. O tlo tlameha ho lefa tjhelete e ngata hore account ya hao e kgone ho ba maemong a hantle. Mme ke o hopotsa hore account ya hao e tshwantse e dule e le maemong a hantle. Mme ke rata ho o tsebisa hore account ya hao e salletse morao ka tjhelete.

Ke rata ho o tsebisa hore ha o batla ho bula account ya hao, o tlokela ho hlaisa bopaki ba moo o dulang teng mme o tshware le dinomoro tsa hao. O ne le pasa ya hao hore o tlo kgone ho thusahala hore account-ong ya hao ho tlo kgone ho hlaha hore o dula ho kae.

Ke rata ho o hlalosetsa hore balloon payment ke tjhelete e ngata, e le ho reng le ya e nka bakeng sa di-loan for car financing. Ke tjhelete, e le ho reng o tlo tlameha hore o nno e patale kgwedi le kgwedi, mme ha o ntso tlodisa dikgwedi e ntse e eketseha.

Baahi ba mahaheng ba tletleba ka hore di-ATM tse ba di sebedisang di hole le moo ba dulang teng. Ke nahana ho ka lokiswa bothata bona, ka hore ho nkuwe tse ding tsa di-ATM kapa ho bulwe di-ATM tse ding haufinyana le baahi ba maaheng. Hore ba kgone ho thola thuso le bona di-ATM-ong tse haufi le bona.

Ke rata ho o tsebisa hore kea e hloka tjhelete ena, mme ke hloka ho kwala account enana ha jwale. Mme ke tlo rata ha o ka nthusa ho nkwalla account ena hore ke kgone ho fumana tjhelete enana. Ke tla boela ke e bula ha se ke le maemong a hantle hape, kea leboha.

O tlo kenya card ya hao motjhining mme o kenye nomoro tsa hao tsane tsa sephiri. Ha o qeta ho kenya nomoro tsa hao tsa sephiri, o tlo kgetha savings kapa cheque. Kamora moo, o tlo kgetha hore o batla ho ntsha tjhelete e ka bang bokae.

Di-company tsa medical aid di hulela batho ditjhelete tse ngata feela empa, batho ha ba kgone ho thola thuso ha ba kula. Ba bang ha ba hloka dintho, dintho tsa bona di tla kamora nako.

Ke ile ka thaba ha ke fumana hore ha ke fumana hore kadimo ya tjhelete e tjhaelletswe monwana. Ka ha ne ke na le dikoloto tse salletseng morao, ne ke tseba hore ha ke fumana tjhelete ke tlo kgona ho kwala dikoloto tseo tsa ka tse salletseng morao. Ke thabile.

Ke ka hobaneng batho ba ba kgona ho sebedisa credit card ya motho empa motho a le mona bona ba le sebakeng sena? Athe na banka ya lona e sebetsa jwang tabeng tse tjena na?

Motswalle ho ka ba jwang ha re ka bula stockvele sa ho beha tjhelete? Hore ha selemo se fela re kgone ho phetha mabaka a mangata? Mabaka jwalo ka ho patalla bana dikolo fees-i, ho reka di-stationery tsa bana ho etsa dintho tse ding ka malapeng. Ka ha re bona hore ditokofele tse ngata ke tsa dijo le majwala feela. Empa nna ke nahana ha re ka bula stockvele sa tjhelete, ra beha tjhelete, mme tjheleteng eo e ntse re beha ra kadima ka yona mme batho ba kadimmeng ba e tlisa se e le tswala, e tswetse e nngwe. Ha ke tsebe na o e bona jwang motswalle.